Mo setsong sa rona sa baTswana re apara mofuta o o tshwanang le diope, banna ba apara diope, basadi ba apara makgabe mme le ka se sebaka mo dijareng tse ga se go fetoge sepe.

Ga ke akanye go le maleba gore moaparo wa setso o apariwe ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference ka gore tota ga se meaparo e leng gore e ka bonwa ke batho ko di or-e kae ko di-conference-eng.

Moaparo wa basadi o montle ke fa ba apere mosese o mo telele o o tswalang gotlhe mo magetleng mo o fitlhele ko dinaong, ke mo aparang montle o o nagana gore o supa bosadi, tlhompho ya mosadi.

Ee, ke nagana gore ke tsone tse di tshusumeditseng gore segompieno jaana bana ba basetsanyana ba ba tsamaya mo mebileng ba sa apara, ke ka tsone dintlha tse di tshwanang le re tshwanetse go apara dikhai tsa setso tse dinnyane ba tsamaya ba ntshitse ba ntse ka mabele.

Fashion-e, diaparo, dibagwa le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha jang gore motho ke wa setso? Di bontsha ka gore re a farologana re le mo Aforika Borwa and-e gape o feleletsa e le gore o mmona fela ka mebala, mebala ya diaparo tsa rona tsa setso re le ma-Aforika Borwa ga e tshwane seabe le selo tseno tse di na le sone ga di na seabe gope fela.

Go ya ka setso, fa mosadi a sena go nyala o tshwanetse go simolola go apara moaparo o rileng mme ke moaparo o tshwanang le gore a tshwanetse a dule apare mosese o mo telele o o simololwang ko magetleng go tsena ko maotong mme a dula a rwele tuku, tuku mo tlhogong mme le mo magetleng a bete nyana mo magetleng, go ntse jalo ka go supa tlhompho, tlhompho.

Diaparo tsa setso tsa Setswana go le gantsi di dirwa ka lapa fela e e maleba e e nang le mebala sentle ya rona mme a o tla mo diopeng, diope e ka re di dirwa ka letlalo mme maina a meaparo ya Setswana a bidiwang seshweshwe e mme go na le ya makgabe, makgabe ke ya bo mme le banyana go na le ya bona masogana e leng diope.

Kamano e e leng teng fa gare ga setso le diaparo tsa basadi ke gore basadi ga ba tlhomphege fa e tla mo diaparong gore mo dijong tse dingwe ba apara e kare ga ba na seriti.

Ga e akanye gore diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di-fashion-e tsa segompieno ka gore ke di leba e le dilo tse pedi tse di farologaneng.

Dilo tse di farologaneng di tlhotlheletsa tsela e basadi ba aparang ka yone mme diaparo tsa setso di na le seabe mo bolokeng ngwaoboswa, e diaparo tsa setso di na le seabe tota mo go bolokeng ngwaoboswa ka gore di supa ko re tswang teng, di supa gore batho ba mmala wa sebilo mme di supa gore re tshegeditse ngwaoboswa wa rona, re ne re tshegeditse lefatshe rona le re le abetsweng ke borra rona mogolo.

Ee, ke akanya gore fashion-e eno ya segompieno e thusa go rotloetsa go lekalekana ga basadi le banna le gore e dumelana le metlha ya gagwe. Ee, e dumelatsana le metlha ya ka ka gore go lekana bomme ba kgona go apara dikhai tsa rona borre, le rona borre go na le dikhai tsa bomme tse e leng gore re a di apara jaanong gore dikhai di nna, ee, mo e one e supa gore teka-tekano e teng mo borreng le mo bommeng.

E amile moaparo wa basadi thata ka gore go lekana batho ba basadi ba tsamaya mo mebileng ba sa apara, ba apara disekete tse dinnyane, ba tsamaya fela ba ntshitse ka mabele go senyegile mo lefatsheng le le kwano.